Okungagcinwa kwamasiko angcwele ahlobene nokuthomba kungaba nomthelela omkhulu ekubunjweni kwesimo senqondo, ukuziphatha nasekuzibophezeleni kwezinsizwa njengabantu abadala emphakathini. Lokhu kungashintsha izindlela umphakathi osebenza ngazo kuze kube nomphumela ekuwohlokeni kwezinhlaka zomphakathi namasiko.

Ukuzimela nokuzethemba kuyisesekelo sempumelelo yanoma yimuphi umuntu, ikakhulukazi osakhula njengamantombazane aseshintsha abe abesifazane lawo makhono azokwazisa ukuzimela empilweni, ukumelana nezinselelo nokufinyelela amaphupho abo.

Isiko alihlali lingaguquki liyashintsha futhi lihlangabezana nezimo zomphakathi nakuba izici ezithile zesiko zingalahleka, lokhu kuvame ukuvuleleka amathuba okuzuza izinto ezintsha ezihambisana nesikhathi. Kubalulekile ukuthi ukuguquka kwesiko kwenziwe ngokuhlonipha imvelaphi futhi kugcinwe izingxenye ezibalulekile zamasiko ukuze usimame isiko nomphakathi.

Imikhuba yesintu emingcwabeni ayisiyona nje imisebenzi yomzimba kodwa iyinqubo yokuphulukisa umoya nengqondo yabantu ngabanye nomphakathi, ivumela ukuqonda nokwamukela usizi, iqinisa ubumbano futhi igcina amasiko nezimfundiso zomphakathi ziphila. Le mikhuba iyisisekelo sokuphila ngokuhlanganyela kanye nokugcina ubuntu bomphakathi obunobuntu, uthando, nomoya wokusekelana.

Lo mdanso uyindlela iqinile yokudlulisa umlayezo wokuzigqaja nokuhlonipha amasiko ngokusebenzisa ulimi lomzimba olukhombisa amandla, ubumbano nokuzimisela kokugcina ubuntu besizwe samaZulu kuphila esikhathini samanje.